Di bank-a di tlameha di etse ntho e bitswang drive, di etele di polasi kgwedi le kgwedi. Kapa hotswa ka hore ba kgone hore ba etele di polasi ka nako tse kae, e le mo batle ba ruta kapa hona ho etsa hore ba ba fumane ba fumantshwe hore ba kgone ho fumana di karata. Ka tsela e jwalo, baka fumana batho ba ba ngata ba fumanang di karata kapa hona o kgona hore ba apply-ele di karata. Tsa hore ba etse sekoloto le bank-a mme mo bank-a e tla etsa moputso le profit. Ba kgone ho fumana batho ba ba ngata.

Ne nka thabela kapa hona ke batlile hore nkebe ke kenetse stokvel sa ho kgodisana tjhelete. Kapo hona dijo stockvel sa dijo for ha selemo se fela.

Ke tsebile ka yona ke santsane ke le sekolong. Hona le company e ngwe e etsang hore kapa hona ho recruit-a ka se ka lebitso la sekgowa. Batho bae loreng ba entseng kapo hona ba fetekeditse dithuto tsa bona ho feteng degree ba entseng post grad. Jwale ke mo kileng ka tseba ka thuso ya bo ngaka kapa hona insurance. Hape hona le di -advert tse ratang ho bapatswa sealemoeng. Tse ratang ho bapatswa di app-ong kapa hona social media. Ke moo kile ka kgona hore ke tsebe ka di bapadi tse company tse ngata tsa thuso.

Dintlha tse ba tlamehang ho tseba e le batho ba qalang ho reka matlo. Ba tlamehile ba tsebe hore kgwedi le kgwedi ba patala dikoloto tsa bona. Ba tlamehile hore ba be cleared ko credit record. Ba tlamehile ho tseba hore ba tlamehile ba insure le ntlo ya bona.

Ho tswa ka hore ke batho ba feng ba eleng hore ke ba kentse insurancegeng ya ka. Haebe ke bana ba ka nka ba emela hore ba reach dilemo tse leng hore ke leshome le metso e robedi. Hang hore ba sebedise tjhelete eo ho bokamoso bona pele, ba ka e sebedisetsa hore ba kene dikolo kapa hona ba etse dikgwebo tsa bona ka tjhelete. Hona le hore ke ba fe tjhelete ba le banyane, ke ba fe tjhelete base ba tsitsitse, mme ba se ba le dilemong tse hodimo. Haebe ke batho ba e leng horeng, mohlomong ke bana ba heso kapa hona batswadi ba ka. Nka etsa hore ba fumane tjhelete hang hore ba tle ba kgone hore ba thusehe ba kgone ba tswele pele hore ba iphedisa.

Ke tla mo kgothaletsa hore a seke a kadima tjhelete. Hose kgathaletsehe le maemo ao ke maemo a jwang. Haholo holo mashoneseng, hobane ha kadima tjhelete e tlotla le interest e leng hore . Kapa hona o tlo patala tjhelete e ngata ho feta eo ae adimileng, mme bothata kore ha sebetse o tlo kgona hore a fumane tjhelete hokae.

Ke ne nka thabela ho tseba hore insurance ya lona e sebetsa e sebetsa jwang. Ditlhakisetso tsa premium life cover ya lona di sebetsa jwang. Ke e fumana kapa hona ke benefit ka tsela e jwang ho life insurance cover ya lona. Ke tlo patala bokae for nako e kae.

Ke thabela ho bua le wena ke ne ke batla ho tseba hore bothata ka lehlakoreng la hao ke bothata bofe. Le teng nka kgona ho thusa ka tsela e jwang, ne nka thabela hore o etse bo nnete ba hore ha o sokole ka lehlakoreng la hao. Hore o kgone ho fumana kapo hona ho access-a ka lentswe la sekgowa app kapo internet. Ne nka thabela ho tseba hore o ka thabela hore o thuse ka tsela e jwang.

Eo nna nka e tjhentjha ke hore batho bae loreng ba haufinyana le leloko kapa hona lelapa, ebe bona batho fela ba kgonang ho kenya batho tabeng ya funeral cover. Hobane haholoholo batho ba se ba kenya batho base ba shebile hore batlo benefit eng hotswa hordi funeral cover. Ha motho a hlokofetse. E leng mo ba qetelletse, ba tswele pele ba tswelletse pele ba bolaile batho hore ba thole tjhelete kapo hona ho fumana tjhelete. Ntho e nka batla ho fetola ke hore tjhelete ha etswa e seke ya nka nako e telele pele e tswa. Hobane batho ba ba ngata ba kenya batho di funeral cover-eng hotla thusa hore ba boloke batho. Jwale tjhelete ha etswa ka mora nako e telele haba kgone ho boloka batho bae loreng ba ba rata kapa ba ba kentse di funeral cover-eng.